Ngizizwa nginethemba kakhulu ngoba isicelo sami mhlampe sizophumelela ngoba ngiyaphuma ukuyofaka isicelo, banginikezela ithemba lokuthi imali yami izongena after seven days, emva kwezinsuku eziyisikhombisa. Manje nginexhala kakhulu ukuthi kungaba yimalini.

Kungaba yinto engiyigwemayo ngoba la eNingizimu Afrika kusanda ukukhuphuka i-VAT, nokuyilapho khona okuchazayo ukuthi khona wonke umuntu uma ngabe aboleke imali isizokwangezwa.

Hawu, ngijabule kakhulu kabi ngibona imali yami yanda, bengingathembi le zinto zo-forex, and kungijabulisa kakhulu ngoba ngiyibonile ikhona kwi-akhawunti yami. Okusho ukuthi sengizokhona ukuyikhipha.

Izinto ezingangikhathaza kakhulu ukuthi abantu bazongithemba yini na emiphakathini? Abantu bazolibona yini igalelo lami? Nale nto le engfuna ukubalethela yona. Nanokuthi amaklayenti abantu bazovuma yini ukusuka komasingcwabisane babo abadala bezojoyina kimi, bebe bengangazi?

Ngingabheka enye indlela, enye indlela engcono engingayisebenzisa ile yokuthi ngiyisende ngebhenke. Mangisenda ngebhenke kusho ukuthi ngenze i-EFT, uzosheshe ayithole futhi iphephile.

Ngingachaza ngokuthi bayayibeka i-overdraft. I-overdraft yimbi futhi ayithandeki, kumele ukuthi yenzeke uma ngabe nje kunesidingo, mhlampe kunesimo esiphuthumayo sowungayenza-ke i-offer, i-overdraft.

U-Mr Joemans, kumele ukuthi akwazi ukusebenzisa imali anayo angasebenzisi imali eyeqile, futhi umholo wakhe kumele awusebenzise kahle akwazi ukuthi ahlele kahle izimali zakhe.

Uma ngabe ngihlangabezane nomhlinzeki we-medical aid mayelana nesimangalo esinqatshiwe, kungamele ukuthi ngiqale phansi ngihambe ngiye emtholampilo ukuze ngizochazeleka kahle futhi ngaziswe kahle ngolwazi.

Ngingaqala ngimcebise ngokuthi iyiphi i-bank account okumele ayisebenzise or ibhange ngodla okumele alisebenzise ukuze imali yakhe ayibeke kahle. Futhi uma ngabe esiyibekile uzothola yiphi inzuzo.

Ukuthi ngoba ayasiza abantu bayakhona ukusebenzisa amapulatifomu abo ngaphandle kokuthi baphumele ngaphandle noma beye emabhenki. Loko kubasiza ukuthi bonge imali futhi bonge nesikhathi.

Kubaluleke kakhulu ngoba wonke umuntu uzoyisebenzisa i-overdraft yakhe, futhi izobe iletha usizo empilweni yakhe. I-overdraft isiza uma ngabe uwumuntu onomndeni omkhulu.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo ngamazwi kuchaza ukuthi lapho osuke khona ujoyinile noma bakufakile kumasingcwabisane, kumele ukuthi uhlale u-six months kungenzekile lutho.

Kufanele ufake isimangalo kumshwalense uma ngabe ushonelwe, noma kukhona la ogula khona umshwalense ozokuhambisa esibhedlela.

Isizathu esingenze ngakhetha ama-savings accounts ingoba ayakwazi ukuthi ubeke imali futhi nakhona mawubeke imali, ngeke ukuthi kuthathe iy'nsuku eziyisikhombisa ukuze uyithole leyo mali. Uyithola unoma ngabe yinini futhi ngithola nenzuzo yakhona enhle.

Into eyenza ukuthi amanye amabhange akhokhise imali eningi ngezinsiza ze-overdraft kunamanye ukuthi ngoba imali yabo eyama-charges abayibamba njalo ngenyanga incane bese kuthi mabekhipha i-overdraft beyifake ibe nkulu, basuke sebezikhokhela bona.

Ngingafuna ukwazi kabanzi ngokuthi bathatha amalunga amangaki futhi kuyiqiniso yini ukuthi uma ngabe ujoyina awulindi isikhathi eside mayelana nemengezo yakhona.

Ngajabula kakhulu, ngiyibona imali yami ikhuphukile futhi idiphozithi yakhona egxilile iyinhle kungavela loko ukuthi sengizoba nemali eyanele ukuthi ngenze izinto zasekhaya kahle.

Kuwuhlelo lwezimali abantu ongafanele bathembele kulona ngoba ngesinye isikhathi uyazama ukuthi uhambe uyofuna imali ebhange kuthiwa awukhwalifayi, noma kumele ukhuphule izinga lakho lokuthenga.

Lokho ngeke kwangenza ngajabula futhi nobudlelwane bami nebhange ngodla ngeke kwaba kuhle ngoba ngingahamba ngiyobuza ukuthi kwenzeka kanjani.